Ukuthi lezi iy'ngane zikhuliswe ngendlela engomthetho nangenkolo, nanokuthi zazana, zikhule ndawonye, zikhule ndawonye, zazane. Bese ngokuhamba kwesikhathi la bezosazisa nokuthi imindeni yazi zazi ukuthi kuhlelweni ngazo. Imindeni leyo ikhone ukuxhumana ukuze ziyokwazi ukuthi iyingane, zigcina ziyigcine zona, ziyiphathe kahle futhi, zilinde lolo suku la zona ziyoshadiswa.

Ngingayifundisa ngokuthi ngiyichazela, uma ngithola ithuba ngiyichazele ngosiko lwethu lamaZulu. Nokuthi-ke umZulu uphila kanjani, nemithetho, nesintu ukuthi sisebenza kanjani. Kuthi nje uma kunalezi nsuku noma leyo nyanga usuku lwamakhosi, lapho kuhlangana khona abantu ebukhosini, ngimthathe, ngihambe naye umntwana, ngimkhombisa izinto ezenziwa, ezenziwayo, ngimfundise nomculo umculo, nokusina, okuyindlela yokuphila komuntu ongumZulu. Ngimfake lolo thando lelo ukuze ezothi naye uma esekhula, afundise abantwana bakhe.

Izinselelo ezisiphakamayo kuba landisa ngomlando ukuthi usiko luqhamukaphi, luvelaphi, nesizathu sezinto, nemithetho ukuthi iqale kanjani, isizathu salo mthetho isini. Nokuthi lokhu-ke kwenza ukuthi abantu beziqhenye ngobusiko nemvelaphi yayo, nendalo yabo. Ngoba umuntu nomuntu unesiko lakhe, avela kulo, nasuka kulo, nazalelwa kulo. Kodwa lokho kusuke kungasho ukuthi khona isiko elingcono kunelinye, wonke amasiko abalulekile ngoba ayimvelaphi yomuntu. Lokhu kusuke sekuchaza ubuwena ukuthi uvelaphi.

Lokhu kwabangela izimpi neyinkinga ekuthenini ngoba ukubanga umhlaba kuhlezi kunomsindo negazi alibuye lichitheke. Kodwa kuba ngcono uma sekuyinto eyedlulile, futhi sekunokuthula phakathi kwalabantu ababanga umhlaba. Ukuxazululwa kwendaba kwaletha ukuthula emndenini yomibili futhi kwaba nokuthula .

Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi akukho ukushayisana ngoba kwizifundo zakhona kubuye nibe nifundiswe ngendalo. Kuchazwe ukuthi amasiko kanjani nendlela yokucabanga ngokwemvelo nangendalo yethu njengamasiko. Bese seyona ibuye ikhuthaze kakhulu indlela yesimanje yokuphila, kodwa ingacindezeli muntu ukuthi eshiye isiko lakhe.

Iyimfaneko ezenza lo mholi ukuthi ephumelele ukuthi uyamfundisa umntwana ngesiko nobuyena bakhe ukuthi kumele ebe wumuntu onjani, njengomuntu wesilisa, ukuze ekhule ethathe iyinqumo, emfundise isiko lokuthi abantu besilisa baphila kanjani. Nanokuthi-ke amazise ngesigaba esofika sokusoka, lapho osuka khona sowusuka esimeni sokuthi ube umfana uye ebudodeni.

Kungenzeka ukuthi abantu kuvele ukuthi bavelaphi futhi isiphi isintu sakhe, ngoba sesobonana ngesintu. Lo owakini ongumZulu, njengawe uyombona ukuthi umZulu. Lo owesintu esithize uzokwazi umbono uthi usuka kwesiphi isintu, kokwenza futhi sihloniphane, sibonane ukuthi singabantu ababodwa, sibe munye, sibumbane, kungabi bikho ukuhlukana. Ngoba iyimpahla esiyigqoka manje azihlukanisi ukuthi ngeke umbone umuntu ukuthi usukaphi, owaphi, umuzwa ngokukhuluma kuphela, kodwa iyimpahla yizona ezingakwazi .